Ho bile le ntlafatso e ngata ya mabala a maholo, ho ile hwa lokiswa ditsela le tse ding. Bohahlaudi bo ile ba nyoloha hobane jwale ile ya ba nako eo bahahlaudi ba batlang hore ba tle ba tlo tla ba bona naha ya bo rona

Papadi ena ya rugby e ile ya kopanya setjhaba sa South Africa e ile ya beha naha ya bo rona mmapeng. Lefatshe ka bophara la tseba hore na re bo mang. E ile ya tlisa bohahlaudi, bohahlaudi bo ile ba nyoloha ba phahama.

Mokgotsi ha ke hola ke ne ke rata ho bapala kgati, ke rata ho bapala le diketo. Papadi tsena ha motho o no di bapala, ke ne ke kganya kgotso ka pelong ebile ke di tseba ke di bapala hantle.

Le le batho ba baholo, le tlameha hore le ikwetlise kgafetsa. Le ka tsamaya ka maoto kapa la lo sesa matamong kapa la ya le hona gym-ing. Hodima moo, le hloka le ho ja dijo tse hantle, tse nang le meroho, le di matlafatse tse ding.

Ke hanana le taba eo hobaneng motho o ntse a kgona hore a ikwetlise a ntse a le ka tlung, mme a ikwetlisa a sebedisa mmele wa hae feela.

Bana ba ka, ha ntse ke hola ke sa le ngwana, re ne re bapala dipapadi tse monate hampe. Ke hopola ke bapala kgati, ke bapala diketo, ke bapala bo black maipatile, ke bapala le e nngwe hape ho thweng ke lebekere. Papadi tsena di ne di re thabisa mme re di rata haholo.

Nka kgothaletsa mmuso ho fana ka thuso ka mokgwa wa tjhelete. Mme mmuso o hlokomele hore dipapadi di bapala karolo e kgolo baneng. Mmuso o thuse ka tjhelete ya ho aha matamo metseng. Le hore disebediswa tsa dipapadi di be teng metseng.

Nkile ka bapala five cards. Papadi ena ka Sekgowa e bitswa poker. Sebapadi se seng le se seng se fuwa dikarete tse hlano. Bohlanong moo sebapadi se leka ka mekgwa yohle ho hlola papadi ka hore dikarete tsa hae tse tharo di be le dintlha tse kgolo tsa molao wa papadi.

Dipapadi di tlisa kopano setjhabeng, tshehetso ya lona e tla ba bohlokwa haholo hobane dipapadi di kopanya ditjhabatjhaba. Sepheo sa dipapadi ke ho bopa ngatana nngwe le ho bapatsa papadi matjhabeng a mang.

Ke nka di-game tsena tsa hao. Hobane ha o sa etsa mosebetsi wa hao wa sekolo. Ebile dithuto tsa hao di theohile le matitjhere a hao ha a kgotsofalla mosebetsi wa hao wa sekolo.

Sehlopha sa banna se na le tshehetso e ngata ya ditjhelete le bolatedi. Ke lona lebaka le etsang hore ha ba fihla boema mafofane ba amohelwe hantle.

Mohope wa sejana sa lefatshe wa twenty ten naheng ya heso ya Afrika Borwa, papadi eo nka se hlotse ke e lebala bophelong. Ke papadi e ileng ya bula dipapadi kaofela mo-Afrika Borwa e neng e bapala le Mexico, ya ba Afrika Borwa e kora ntlha ya pele ka leoto la Simphiwe Tshabalala.

Ke na le mokgotsi ya ratang ho baka, ya ratang ho pheha dikuku le dibistiki jwalo jwalo. Mme o ile a ntshetsa pele lerato leo ka ho bula coffee shop-o moo a neng a rekisa dikuku tseo le di dibistiki tseo shopong ya hae. Shop-o enono e mo kenyetsa tjhelete mme se le kgwebo e seng e hotse haholo.

Mohlomong ke hobane metseng banana ba ka pele pele ntlheng ya ho hodisa malapa. Mo o fumanang hore nako eo ho thweng ke ya papadi banana ba tlameha ho ya hae, ba yo pheha dijo tsa mantsibuya. ba yo sala le bana ha ba tswa sekolong. Ke nahana hore ke ona mabaka a etsang hore dihlopha tsa dipapadi tsa banana di ske tsa atleha metseng.